Ni nga tsakela ku heta siku na mutlangi wa ndhuma wa laha Afrika-Dzonga ku nga mutlangi wa bolo ya milenge, ku nga . Hi yena loyi a ndzi ta tsakela ku heta siku na yena, hikuva i mutlangi loyi ndzi n'wi rhandzaka.

Mitlangu leyi yi nga hlanganisaka vantshwa emugangeni wa ka hina i mitlangu ya bolo ya milenge, ya vavanuna kumbe na ya vavasati na bolo or netball. Hi yona .

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni ya wena hileswaku selulafoni ya wena yi nga ha onhaka.

Mapfhumba yo ya timhaka to tlanga bolo etikweni ra hina. Swi na mbuyelo eka ikhonomi ya hina ya laha tikweni, hikuva loko ku ri na mapfhumba, vanhu va xava mathikithi yo nghena va na vona va vuyeriwa hi ku ti xavisela swakudya na swo nwa. Hi leswi swi na mbuyelo.

Leswi endlaku leswaku Springbok xi va xipano xo tiya, xi va xipano xo humelela i ku va vatlangi va .

Dyondzo ya ntsheketo lowu ni nga tshama ni garingeta hi kokwana i ku loko va ha risi tihomu loko va ri ndleleni mananga, a va fika va tlanga ncuva kwale nhoveni no tlhela va khida a nhoveni.

Ntlangu lowu ni wu tsakelaka ku tlula mitlangu hinkwayo, i ntlangu or ntlangu wa bolo ya milenge hikuva ni kule ni kha ni rhandza bolo ya milenge swinene. Ni kule ni kha ni tlanga bolo ya milenge. Hi swona swi endlaka leswaku hi tsakela kumbe ku .

Mitlangu or-o ntlangu wa cricket a ni wu landzeli hikwalaho wo ka ku va ni nga wu twisisi or-o ku ri ku endleka yini or-o ku tlangiwa njhani. Hiswona leswi endlaka ni nga wu landzeli or-o ni nga wu rhandzi.

Mhaka yo vanhu hlangana hi swa mitlangu, hi yi kurisa ndhavuko kumbe yi hi dyondzisa hi ndhavuko ya va vanhu van'wana. Hikuva loko hi ri mitlangwini minxakaxaka ya vanhu na tindzimi to hambana or-o ririmi ro hambana. Leswi endlaku hi kotaka ku dyondza swin'wana hi maendlelo or-o ndhavuko wa vanhu lava vo karhi. ku hlangana swa mitlangu.

Leswi swi nga mi pfuna eka rihanyo ra mina hikuva ku ti olola miri swi endla leswaku masocha ya miri ya tiyela naswona dokodela a nga ka a ni byeli ku ni tlanga mitlangu wo karhi a kha swi tiva .

Loko mfumo wu byala mali eka mitlangu ya vantshwa, mali yeleyo yi fanele ku .

Loko mfumo wu byala mali eka mitlangu ya vantshwa, mali yeleyo yi fanele ku tirhisiwa eka vatlangi va mitlangu yeleyo. Mali yeleyo yi faneleke ku va holela no tlhela yi va seketela eka swa rihanyo ra vona. Ntlangu lowu ni nga tsakelaku leswaku wu rhangisiwa emahlweni i ntlangu wa bolo ya milenge hikuva ntlangu lowu hi wona wu rhandzaka hi vanhu swinene, hi wona wu hlanganisaka tinxaka ta vanhu ta laha tikweni ndzi nga tsakela leswaku.

Ndzi ri muleteri wa xipano xa bolo, ndzi nga nyika or-o ku hlohletela vatlangu vatlangi wa mina leswaku va nga heli matimba eka ntlangu lowu wa bolo. Ma biwa kumbe ma ma ku va va hluriwile a swi vuli ku hela ka vutomi or-o ku hela ka xipano. Siku rin'wana na hina hi ta hlula, xa hina i ku tiya hi ya mahlweni. Hiswona leswi ni nga va hlohletela swona loko .

Loko a ndzi ri dyondzisi a ndzi ta hlamusela vatswari leswaku .

Loko ndzi ri mutlangi wa Springboks endzhaku ka ku hlula khapu yin'wana ya misava, a ndzi ta titwa ndzi tsakile swinene ku va ndzi ri muhluri ni va ni ri muhluri loyi a nga hlula khapu ya misava. Ni ti nyungubyisa ku va ni hlule khapu ya misava ni yimela tiko ra Afrika-Dzonga, ni yimela Springboks.

Eka munhu loyi a lavaka ku ehlisa mafurha ndzi nga n'wu lerisa or-o ku n'wu byela leswaku a sungula vutiolori no tlhela a sungula ku tsutsumatsutsuma leswaku a ta kota ku ehlisa mafurha.

Switirhisiwa swa nkoka leswi swi bohaka eka mitlangu ya le xikolweni i swo fana na switirhisiwa swo tanihi bolo swiambalo kumbe kit leyi va faneleke ku yi mbala loko va tlanga mitlangu yaleyo na swin'wana na swin'wana leswi swi bohaka eka mitlangu yaleyo va wa .

Xiave lexi vuvekisi bya mfumo na secretary ya purayivhete hi swi endlaka leswaku ku ku humelerisa or ku humelela ka swa mitlangu swa matiko ya misava i ku va va humesa mali kumbe ku sponsor-a project yeleyo ya mitlangu.

Mitlangu ya ndhuma exikolweni xa mina leyi a ndzi rhandza ku tsakela kumbe ku nghenelela eka yona i ntlangu wa bolo na ntlangu wa cricket hi yona mitlangu leyi a ni rhandza ku nghenelela eka .

Tiko ra Afrika-Dzonga ri nga kurisa wun'we hi ku va va tumbuluxa mitlangu laha tikweni no tlhela va va na ku humelerisa or-o ku sponsor-a ti-project ta mitlangu yo hambanahambana leswaku ku va na wun'we eka matiko ya misava.

Ku va muganga wu tlanga va nga seketela muganga wolowo hi ku va va ya sapota.

Ku va vatlangi va va na vahlaleri leswi swa va nyungubyisa swinene no tlhela va kota ku humesa vuswikoti bya vona va tsakisa vahlaleri naswona swi endlaku leswaku xipano xi kula swinene hikuva xi ri na vahlaleri.

Leswi khapu ya misava a yi ri eQatar swi tise ku cinca eka ndhavuko le xikarhi ka vaendzi lava humaku ematikweni yo hambanahambana va kote ku vona tiko ra Qatar leswaku i tiko ra njhani naswona a va tatisi nhlayo eka tiko lero ra Qatar.

Ku va vana va tinghenisa or-o va nghenelela eka swa mitlangu exikolweni swa pfuna swinene eka ku tlakusa tidyondzo ta vona hikuva loko va ri ku or ku ndla vutiolori leswi swa va pfuna leswaku miehleketo ya vona yi kota ku olova loko va ya tlilasini va kota ku hlamula kahle swivutiso hikuva miehleketo yi va yi relax-ini.

Nhluvukiso wa vantshwa wu na nkoka swinene hi ku tirhisa mitlangu leswi endla leswaku vantshwa va nga tinghenelerisi eka ku dzaha swidzidziharisi no ti nghenelerisa eku ya ku yiveni hikuva va ta va va ri nkarhi wa vona wu ta helela eka swa ku ntlangu.

Ku va vantshwa va tinghenelerisa eka swa mitlangu swi endla leswaku rihanyo ra vona ri va lerinene swi va sirhelela eka ku khomakhomiwa hi mavabyi ma misava leyi.

Swikongomelo swa ti-campaign ta swa dyondzo eka mitlangu va endlela leswaku vanhu va kota ku nghenelela eka swa mitlangu hi swona leswi endlaku va famba va endla ti-campaign ta swa dyondzo ku lemukisa vanhu nkoka wo tinghenelerisa eka swa mitlangu.

Ntlangu wo duma lowu nga tshama wu va kona etikweni ra ka hina na tiko ra le handle i ntlangu wa bolo siku leri a ku tsakisa swinene hi tiphinini hi hlangana tanihi matiko ma ri mambirhi ha wona hi va xilo xin'we hi seketela hi hleka ku tsakiwa hi hlalele ntlangu wa bolo wa ndhuma swinene.

Ximilana lexi ndzi tsakelaka ku xi byala i ximilana xa lamula hi xona ndzi tsakela ku xi byala ximilana lexi hikuva ni munhu wo rhandza malamula.

Ndzi nga tsakela ntirho yo tsakisa mina n'winyi hikuva ni munhu wo rhandza ku ti endlela swilo hi wexe naswona loko swilo swi endliwa hi ntlawa a swi tali ku famba.

Nkarhi lowu nga endla leswaku ndzi sungula ku tsakela swilo leswi ndzi swi endlaka eka nkarhi wa sweswi swo hungasa hi nkarhi lowu loko ku ri na COVID-19 hi wona nkarhi wun'we sungula ku endla leswi ndzi swi endlaka.

Eka vaakatiko a ndzi ta va tsundzuxa leswaku va tinghenelerisa eka swiendlakalo swo hungasa leswi swi endlaka leswaku va ti humesa eka timhaka to hleketahleketa no tshama va ri wexe no tlhela swi va na rihanyo lerinene eka vona loko va kha va kuma nkarhi.

Swi na nkoka swinene ku avanyisa nkarhi wa wena eka xikarhi ka vutihlamuleri ni swilo leswi u swi tsakelaka, hikuva i fanele u kota ku hlayisa nkarhi no tlhela u titsakisa wena no tlhela u va u ri na u ri na vutihlamuleri.

Eka vanghana va mina a ndzi ta va tsundzuxa leswaku hi endla kumbe ku ya hungasa hi ku tlanga bolo hi ti endla vutiolori na leswaku loko hi tlhelela entirhweni hi ta kota ku va hi ri hi ri vanhu lava hanyeke kahle emirini hikuva hi kha hi tiololaololanyana miri.

Mimphikizano ya mitlangu exikolweni ya pfuna swinene eka vana va xikolo hikuva loko va kha va phikizana va kota ku va na mihleketo leyi yi hleketaku kahle etlilasini no tlhela va kota no humelerisa tinyiko ta vona eka miphikizano yaleyo yo karhi ya mitlangu va yi .

Hikwalaho ko vatswari vo boheka ku seketela vana va vona hi swa mitlangu exikolweni, hikuva hi vona va faneleke ku tiyisa vana va vona no va hlohlotela leswaku va ya mahlweni hi tinyiko leti va nga na tona ta mitlangu yaleyo yo karhi va yi tekeke exikolweni i ntirho wa mutswari ku seketela n'wana.

Xihoxo lexi ni nga tshama ni xi endla loko ndzi karhi ndzi dyondza ntirho wa mina wo titsakisa i ku va ndzi ndzi nga endlangi swona leswi a ni fanekele ku swi endlisa xiswona eka sweswo mara namuntlha xihoxo lexi ni nga xi endla xi endle leswaku ndzi kota ku dyondza kumbe ku dyondzeka hi ntirho wolowo wa mina .

Eya ku teka swifaniso swi na mpfuno swinene ku tsundzuka minkarhi leyi a ni ri ku ti tsakiseni ndzi ta tlhela ndzi kota ku va na vumbhoni ku kambe siku leri ra so hi ze hi nga titsakisa hi ku endla swilo leswi swi hi tsakisaka so swi na mpfuno swinene ku teka swifaniso.